E ba ama ka gore ba nna le kgwetlho e kgolo ya madi, ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ka nna boima mo bathong ba ba sa direng ka gonne ba na le madi a lekanyeditsweng. Fa ba batla go tsena mo mekgatlhong ya setšhaba go romela melaetsa kgotsa go batla ditiro mo inthaneteng, ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ka fokotsa bokgoni jwa bone, batho bangwe ba ka tsaya ditlhwatlhwa tse dingwe tsa motheo pele ga data e leng se se ka fokotsang monyetla wa go batla ditiro kgotsa go ithuta bokgoni jo bošwa.

Ke dirisa data ya Vodacom-o, ke duela kgwedi ka kgwedi ka diranta di le lekgolo le masome a mane, e tsaya sebaka sa kgwedi mme kgwedi e e latelang ba bo ba ntsenyetsa yona gape. E botoka gonne ke yona ya tlhwatlhwa e kwa tlase mme internet-e ya teng ga e mphe mathata le e seng.

Tlhwatlhwa e ke e rekileng ya data mo kgweding e e fetileng ke ya makgolo a mane a diranta mme ke e dirisa kgwedi le kgwedi ke e duela kgwedi ka kgwedi mme ba bo ba ntsenyetsa e nngwe gape fa kgwedi e simolola. Fa motho a batla go reka data, o tshwanetse go lebelela gore e kgona go tshwara inthanete gonne re na le diinthanete tseo di farologaneng e leng Vodacom-o le Cell C le Telkom-o le tse dingwe mme o tshwanetse go lebelela fa o nnang fo teng lefelo le o nnang mo go lona gore ke e feng e kgonang go go berekela ka go tshwara inthanete.

KE data ya di-gig-e di le lekgolo kgotsa di le sekete gonne bophelo jwa segompieno re phelela mo difounung e leng ona mogala wa letheka gore re kgone go fitlhelela dilo di le dintsi. Nka rata gore e tsene letsatsi lengwe le lengwe la ntlha la kgwedi nngwe le nngwe ga e simolola.

Ke akanya gore lebelo la five G ke lona leo le tshwanetseng go dirisiwa gonne fa o romela melaetsa e tsamaela ka bonako mme ebile o kgona le gore o nne le dikgang tseo di diragalang mo lefatsheng ka bophara. Ditšhono tse dišwa ke gore le kwa medirong e e farologaneng di-computer le tsone di kgona gore di bereke ka bonako mme di-data di kgone go romelwa le fa e le kwa di-company-eng tse dingwe, thekenoloji ya mafaratlhatlha e kgona go tsamaela ka bonako mme ebile e a ikanyega.

Dumela tsala, fa o tlhoka gore o tsenye data mo mogaleng wa gago wa letheka o ka nna le App-o e leng yona ya Vodacom mme wa tsena mo go yona wa tobetsa fa go kwetsweng gore o reke data, ga o sa kgone go dira jalo o tobetsa mo mogaleng wa gago wa letheka o tobetsa seta nngwe, nngwe, nngwe e be o re hash. Fa o fetsa o tlile go bona fa o ba go bolelelang gore o reke data fa teng mme o tlile go tobetsa fa o fetsa o tla reka data pele ga foo o tsenya pele yona metsotso go ba airtime e o nang le yone gore o tle o kgone go reka data kampo mo App-ong o tla dirisa karata ya gago ya banka.

Nka ya go duela gore ba ntsenyetse data e nngwe gape kgotsa nka reka yona airtime mme ka ithekela yona data. Go ya ka nna, nka netefatsa gore ka metlha le ka matsatsi ke dirisa data ya me ka mabaka a maleba ga ke dirise data ya me gore ke e senye mme ebile e fele.

Mokgwa oo ke o ratang wa go reka data ke wa gore o ye kwa lebenkeleng e ka nna la Vodacom, la Cell C, la Telkom goba MTN le a mangwe mme o itirele kopo ya gore kgwedi ka kgwedi ba go tsenyetse data mme o duele kgwedi ka kgwedi. Ke itemogetse gore fa o dira jalo o duela madi a kwa tlase e le ruri gona le go ya kwa lebenkeleng o reka mowa mme o be o fetola gore e nne data. Seo ke sone se se botoka go ya ka nna gore o kgona go boloka madi a gago gonne fa o reka data ka mokgwa o tlile go e reka kgafetsa-kgafetsa mme o tshwanetse go tila seo e leng sone sa gore o senye madi.